Ee, ke a dumela hore meriana ena ya setso ya ya phekola. Hobane nkgono wa ka o na dula mpha yona ka mehla ha ke kula. Jwalo ka bo lengala ho fodisa sefuba le matekwane.

Dumela ntate Leponesa. Ke kenya tletlebo ka shopo enana e mona haufinyana le motse wa heso e rekisang meriana e seng molaong.

Nna ha ke thabele ho utlwa ka setso sa hae sa heso. Ke batla ho itaola, ke utlwa ka .

Thuso ho rereng malapa a batho ba na na ba se nang di-clinic tsa ho rera malapa a bona. Ke hore ba kene group-ung ya marangrang WhatsApp. Moo ke tla ba send-ela dinomoro tsa dingaka tse ding tse teng tse tshepahalang haholo tlase kwana.

Tlhokeho ya dingaka sepetlele e etsa tsamaiso e tsamaye ya dipetlele E tsamaye butle. Hobane batho ba yang dipetlele mono ba ya ba le bangata haholo. Mme ke ile ka theoha le e mong wa mookodi mona ho ya sepetlele. Ra nka ra dula ra dula nako e telele haholo-holo re ntse re le moo. Ra seke ra thuseha le ho thuseha, empa re kgutlile bosiu.

Ho qoba ho qoba hore ke seke ka nyamellwa ke thepa kapa ho senyehelwa ke thepa. Ke siya ke notletse gate haka ke notletse le ntlo. Ke jwetsa le moahisane hore a nne a a thehe leihlo ka motsaneng wa ka.

Ee, ke elelletswe hore ho bashemane ba dutse ba le mmoho hona le e mong ka hare ho bona a tla etsa hore ba tswe tseleng. Mme hona le e mong ka hare ho bona e leng sehanatha a tla dula a otlile bana ba bang hore ba etse tse mpe. Le hana lebollong moo ke nahana ho ntsona le e mong wa sahanatha a otlang bana ba bang ebe qetelletse le taba tsena tse swabisang. Tsenana tse etsahalang di-television tseo re di bonang mona.

Tse ka fa mmuso mabaka a hore ho tsamaya hwa ka motse mahaeng mona o tlo etsa batho ba mahaeng ba sokole. Hobane metse toropong kwanana ditsebi di ngata mme nna ha ke le jwalo ka ha ke le mooki wa setsebi tjena ke le mong mahaeng. Ho tlo tlisa tshotleho ho batho bana hobane ha ba sa tla thola hospitality e hantle.

Ha ke le maemong a sa foleng, mme ke bonana e le nako e telele ke eme sepetlele kapa clinic. Ke ka etsa leano la hore ke itiye fatshe kapa ke etse eka ke sokola ho hema hore ke tle ke thole tshebetso ka pele clinic, le ho fumantshwa meriana ka potlako.

Meriana, ke ka tlaleha lebenkele le rekisang meriana ya maiketsetso ho sepolesa. Hobane ke a tseba meriana ena e kotsi mme e ka qetella e bolaya batho.

Motjhana wa ka wa moshemane ke ka mo eletsa ho ya sepetlele. Hobane lebollong ke a tseba ho kotsi. Mme ba bang ha ba ne ba ye ha ba ke be ba kgutle. Mara ra tseba maya ke maboya. Sepetlele ha o ile teng wa ya wa kgutla, mara lebollong teng ha re sa na bo nnete hobane ba bang sa le ba ya.

Ho kotsi haholo ho se nwe treatment ya hao monna Jay. Hobane masole a hao a mmele a fokola le ho ja ha o sa ja hantle. O tlo qetelletse o raile mabota.

Ha ke hane hore lefu lena leo tshwereng lona le nka nako ho fola. Mara ho bohlokwa haholo-holo ho nwa meriana ya hao nako le nako. Ho re healthcare service ya hao e tsamaye hantle.

Ke founela sepetlele hobane ke batla ho tseba hore hobaneng tshebeletso ya tshohanyetso moo ke dulang teng e nka nako e telele. Ebile nako tse ding ha e fihle. Ke founela sepetlele tjena hobane ke kwatile haholo ke sena se etsahalang motseng wa heso.

Meriana ena e fana ka thuso e ikgethang bakeng sa banna, basadi le bana ba hlokahalletsweng. E ntse e ntseng e le motheo wa tshehetso bakeng sa batho ba ba ngata Afrika Borwa, ke dinaheng tse ding. Le ha ho le jwalo ho ntse ho hlokahala hore meriana ena e ntlafatsa, e ntlafatse e sebetse hantle. Mme e fihlelle batho ba ba ngata.

Ne ke kopa ho buisana le CEO ya sepetlele ka hore ke ba thuse ho lokisa motjhini ona wa bona wa X-Ray. Ka hobane ke tseba haholo ka yona. Ke ithutile ka yona kwana China.

Tlhatlhobo ya bophelo ka mehla. Banna ba lokela ho ya ditlhatlhobo tsa bophelo kgafetsa. Ho bona maemo a jwalo ka kgatello ya madi, lefu la tswekere le kankere ya prostate, boitlhompho ba kelello, boitlhompho ba mmele. Ho tlohela ditlwaelo tse kotsi, tshireletso ya bophelo nakong ya thobalano.

Ho na le matshwao a mangata a ka bontshang hore motho o hloka tshebeletso ya bophelo bo botle, ba kelello. Matshwao ana a kenyelletsa ho fetoha ha maikutlo haholo, ho iphapanya, ho iphapanyetsa batho le ditaba tse mo potapotileng. Ho lahlehelwa ke tjantjello ya bophelo, ho se robale hantle kapa ho robala haholo. Diphetoho tseleng oo a itshwarang ka yona, ho bua kapa ho fana ka ditshwantsho tsa ho ikutlwa.

Mekgwa e ka fokotsang palo ya batho dipetlele tsa mmuso. Ho matlafatsa tlhokomelo ya pele Primary Healthcare. Ha batho ba fumana tlhokomelo ya pele e sebetsang dipetlele tse nyane kapa di-clinic-ng. Ba ka lefa pele ho fihla bothateng bo tibileng, bo ba tlisang dipetleleng tse kgolo. Ka tifiso le thuto ya setjhaba ka bophelo bo botle. Ho eketsa palo le boleng ba dingaka le basebeletsi ba bophelo dipetleleng tse nyane. Ho matlafatsa bohlokwa ba hlahlobong tsa ka.

Kotsi eo ke kileng ka e bona ke ha ne ke ntse ke dutse mane stadium. Ke bona moshanyana e mong a hlaba e mong ka thipa. Mme e mong a tla a nkile sethunya sa ntatae, ho kgakgatha moshemane enwanana.

Ee, ha ke kula haholo-holo ke kopantsha meriana ya setso le ya sekgowa, hore ke fole ka potlako. Hobane ke a tseba ebilane ena ya Sesotho e matlafetse haholo.

Tjhe, tjhelete eo mmuso e fanang ka yona ho batho ba fokolang. Ke bona e le nyane haholo hobane batho bao maphelo a bona ha ho sana moo ba yang teng. Hobane ba qhwadileng ba bang ba bona. Mme tjhelete eo e kekebe ya ba thusa haholo. E ka re e ka eketswa hanyane.

Keletso yaka ho batho ba kulang, ba nang le dihlong. Ke hore ba ile ba ye clinic-ing hore ba tle ba kgone ho thola treatment. Mme ba se swabele le letho hobane hosane eo mong a ka nna a tsoha a kula.

Ka maikutlo a ka ke hantle hore kgomo ya fatshe e be molaong. Hobane le nna ke le tjena ke palong ya ba bang ba sebedisang kgomo ya fatshe. E ne e re tshwara hantle haholo, e re fodisa le sefuba.

Ke leboha haho haholo-holo mme ha o ikopantse le rona wa bontsha thahaasello bophelong le thutong ya ngwana wa hao. Ke a utlwisisa hore o tshwenyehile ka taba ya hore sekolo se ka be se sa fe ngwana wa hao thuto e nepahetseng e amanang le bophelo bo botle le boitshwaro. Ke rata ho o tisetsa hore sekolo sa rona se beha bohlokwa bo boholo tabeng ya ho ruta bana ka bophelo bo botle. Ho kenyelletsa ho itlhokomela, ho etsa diqeto tse nepahetseng, le ho hola le ho hola ba e le batho ba nang le boikarabelo.